Ndi vhona ungari ndi zwa ndeme heyi pfunzo, iye vhathuni, i ye zwikoloni. I ambiwe kha dzi radio, kha dzi TV, zwi nga fhungudza muhwalo munzhi.

Ndeme ndi ya uri ndi kone u ḓivha uri tshiimo tshanga tsha mutakalo tshi ngafhi. Arali hu na zwine nda nga tea uri ndi zwi ite, u kona u tsireledza mutakalo, ndi vhona ungari zwivha zwi zwa ndeme nga maanḓa, no u tevhelela dzilafho.

Ndi vhona u nga ri zwinzhi zwivha zwo ḓi sendeka nga nga ḓivha zwakale ya vhathu riṋe vharema. Zwone zwiṋe zwi a vha na nḓila ine, zwi pfukela kha murafho muṅwe na, u bva kha wa murahu, hu tshi ḓa kha muṅwe. Uya nga hu sa fheli.

Fhethu hunzhi hu vha hu thaidzo yo uri u wana uri zwibadela dzikiḽiniki zwibadela. Ra wana risina madokotela o fanelaho a re na nḓivho, na malwadze o imaho nga uri. Tshiṅwe tshine tsha vhanga ndi u wana muthu a, kiḽiniki i kule kana sibadela tshi kule, zwivha khaedu.

Zwa zwino tsha tovha na mavharivhari, mara tshifhingani tsha kale o vha a mavharivhari uri ho vhu vhulwadze, ho ḓa na vhabvannḓa. Nahone ndi uri ho vha na mavharivhari manzhi.

Ndi vhona ungari zwi zwithu zwa zwa ndeme arali vhana vho no thoma u ḓi dzhenisa kha zwa vhudzekani. Nahone hu vhe na pfunzo ine vha i wana hayani na zwikoloni.

Tshine nda nga to amba fhedzi, ndi tsho uri kha ḓi tsireledze kho u shumisa dzikhondomo.

Tsha u thoma tshine nda ḓo mu vhudza tshone, ndi tsho u mu vhudza vhundeme ho u thivhela zwo zwa zwa muṱa, uri a dzule o ḓi lugisela. Nahone ndi zwifhio zwino o ḓi imisela nga khazwo.

Ee, ndi vhona uri TB, ndi vhulwadze vhune vhu vhangwa, tshiṅwe tshifhinga zwi vhangwa nga mafola na zwinzhi zwinzhi.

Ndi tshine nda tshi ḓivha nga HIV, ndi uri arali u soko tevhelela dzilafho, a u konI u lalama. Nahone vhuya kona u pfukela kha muṅwe muthu.

Thaidzo ine nda i vhona hafhu ndi uri, mishonga ine vha tea u swikelela kha lukanda lwavho, u wana itshi i khou ḓura nga maanḓa. Ndi zwine nda zwi vhona.

Nḓila dzine nda dzi ḓivha ndi u ita zwa u li, zwa u sa daha fola. Ndi dzone dzine nda dzi ḓivha. Nahone u fanela u vha, ndi uri halwa na zwikambi zwi a vhanga TB.

Hezwo zwithu zwo vha zwi songo leluwa ngo uri hovha hu zwithu zwiswa kha riṋe ende, ra ri songo zwi ḓowela.

Ri wana fhethu hunzhi he hezwo zwithu zwi isiho, zwi zwi fhethu hunzhi u wana zwi siho. Mabunga avho u wana a siho, zwiṱepisi u wana fhethu u wana hu zwiṱepisi, vhane vha tshimbila nga wheelchair u wana hu vhuthada.

Ndi vhona ungari hezwo zwithu zwo ḓihwala zwo ḓalesa mahayani, u fhirisa dzi ḓoroboni. Nahone a zwo ngo leluwa u zwi ṱanganedza sa mubebi hezwo zwithu.

Ndi vhona ungari a huna maitele a songo ḓaho ngo uri, ri vhathu ri na mvelele ya vhoriṋe ngo uya nga u fhambanana. A huna tshithu tsho dzi songo ḓaho. Tshi tou wana upfa dzi songo ḓa zwi khou itea kha luṅwe lushaka lune a hu ngo lu ḓowela.

Tshine nda nga mu ṱalutshedza ṅwana, ndi tsha uri ṅwananga kha ḓi tsireledze. Kha kha lindele miṅwaha yo teaho.

Ndi vhona zwi songo fanela na luthihi, ndi uri vhoṱhe ri fanela u fariwa u eḓana. Naho hu tshi ḓovha na thikhedzo ine vhaholefhali vhane vha ḓo i ṱhoga, u fhira muṅwe wa muthu.

One asi maitele a vhuḓi, asi maitele a vhuḓi ngo uri muthu u a lingea. Nahone, huṅwe hu na hune aya fhaṱa hone mara kanzhi a thi to fhaṱa na luthihi.

Thumbo tsumbo dwadze dza vhulwadze ha swigiri dzine nda dzi ḓivha, ndi dza u sekena milenzhe, a vha na muvhili muhulu. Nahone muthu u fana uri aye hu tshi kha ḓivha nga matsheloni hu sathu tshinyala zwinzhi.

Zwi ḓura hanefha vho hundred two hundred.

Ee, zwithu zwa ḓoweleyaho ndi u shumisa zwifanyiso, zwine zwi sumbedza vhathu o fhungudza mavhi muvhili. U tshiya nga ṱhoḓuluso u wana uri hoyu muthu o to fhungudza nga dziṅwe nḓila dzo dzine o fhungudza kuḽele. Ndi uri u wana vha si khou shumisa zwithu zwa vhukuma.

A zwi vhonali uri vha khou ḓo dzhia dzilafho dzi fhio.

Ndi vhona zwi zwa ndeme uri vha ambe nga hazwo. Ndi uri kha vhutshilo havho vhakho ṱoḓa vhana vhangana.

Vhuvhili havho vha fanela uvha vha kha tshiimo tshine viral load yavho i vha yo ima zwavhuḓi. Nahone o ḓi hwalaho u fanela u dzula a khou shumisa mishonga ye afhiwa yone.

Khombo ya hone ndi u ndi u farwa, na uri zwi ḓovha zwi khou ḓisa mutakalo usi wavhuḓi kha vhashumisa vha zwibveledzwa ezwo.

Ndi vhona zwi zwa ndeme ngo uri ndi vhone vhane vha vha na nḓivho nazwo hezwo zwithu. Vha ise pfunzo lushakani.

Tsho u thoma ndi ṱuwa wo fara zwithu zwo teaho, zwiambaro. Nahone u fana uvha una luṱingo lune, arali havha na zwiṋwe phanḓa u kone u founela vhaṅwe vhathu.

Tsho u thoma ndi vha ṱalutshedza uri HIV ndi mini, nahone vha nga kona u ḓi tsireledza hani, nahone masiandoitwa a HIV ndi mafhio.

Tsumbo ndi zwa uvha na lu milaḓi no u vha na duda ḽine a ḽi ngo ḓowelea.

A thi ngo vhuya nda ḓi wana ndi kha vhupo hovho hovho.

Ndi vhona ungari arali muthu a khou nyanga u thivhela zwa mbebo, muṅwe na muṅwe khavhe na pfanelo hu si na u kandekana.

Ee, ndi zwa ndeme uri a dzulele akhou dzhia nga tshifhinga.

Ndi ḓivha tshaka tharu dza u, dza u thivhela, dza u thivhela mbebo.

Khaedu dzine vha ṱangana nadzo, ndi musi vha tshi ya u ṋamela zwiendedzi zwa nnyi na nnyi. Ndi vhona ungari hunga khwiṋisea havha na tshipiḓa tshine, vha a kona u vhea sa wheelchair yavho nga tsini.

A huna vho, tshine nda tshi ḓivha vho.

Zwo imela uri Tuberculosis.

A nga ḓi wana o vhifha muvhilini.

Ndi vhona ungari zwine zwa nga ita, ndi u ḓisa mushonga nga tshifhinga, nahone hu songo lindelwa i tshi fhela.

Ndi vhona ungari, ndi vhona ungari muvhuso wo fara nḓila yone, uri mishonga vha i wana na kha dzifamasi.

Ndi vhona ungari ndi zwi zwi khou thusa tshitshavha ngo uri, ri wana vhaṅwe vhana vha tshi bva miṱani yo shayaho. Ndi vhona ungari muvhuso wo fara nḓila yone ya khwiṋe.

Tshine wanga amba ndi uri kha huvhe na dzi clinic, vha kone u dzula vha vha khou ya vha tshiya u ṱoliwa.

Ndi ḓivha ya vhanna na ya vhafumakadzi.

Zwoṱhe hezwi zwithu ndi vhona ungari huna phambano ya tshirema. I dina arali wafhaheya wa wana uri a u tsha ḓivha uri wofhaheya fhi. Mara heyi ya tshizwino zwino ndi u to litsha u shumisa.

Ndi vhona ungari thaidzo ndi musi ambuḽentse dziṱhukhu. Ndi hone ṱhahelelo ngo uri dzi a lenga u swika, ndi vhona u nga arali ra ṅwaha nga ṅwaha dza nga engedziwa zwi nga khwiṋisea.

Ndi vhona ungari thikhedzo a vha tu to i wana, uri vhuholefhali ndi zwithu zwine, ha na zwi dzhielwa fhasi, vha dzhielwa fhasi.

A hu tu tovha na khaedu, ngo uri muvhuso u khou ṋekedza. A tu to pfa hu na khaedu na nthihi.

A thi to pfa huna khaedu ine thaidzo kana mazwifhi ane avha akhou ambiwa.

Khombo ndi uri anga ḓi wana o ḓihwala a songo ḓi imisela.

Ya, vhone ndi vhona vha na, vha vha tshi kona u ri alafha nga miri yavho.

Zwo imela uri Acquired Immune Deficiency Syndrome.

Ndi vhona ungari zwine zwa nga thusa, ndi zwa uri vha tshimbile vha tshivha na dzimbekanya mushumo kha mahayani. Vha khou funza vhathu nga ha vhuholefhali. Vha dovha vha ya na kha zwiimiswa hezwi zwine zwi a kono u uri vha balelwe u swikelela pfunzo. Nahone vha vhe na zwiendedzi zwine zwa nga kona u vha endedza, uya zwikoloni nga maanḓa maanḓa hanevha vha ne vha wana uri u tshimbila nga wheelchair.

Ndi vhona ungari tsivhudzo ine nda nga i vhudze vhudza muthu, ndi zwa ngo uri asongo shumisa hezwo zwibveledzwa, a tovha muthu ane o ita dzi nyonyoloso. A fhungudzese u ḽesa, a ḽe zwiḽiwa zwo teaho.

Ndi u kona u ḓi tsireledza, nga nḓila dzoṱhe.

Ndi vhona ungari tshithu tshine tsha nga thusa, ndi u u fha ṅwana ṱuṱuwedza ṅwana kha zwoṱhe, no u muthusa kha mishumo ya tshikolo.

Ndi u hoṱola, u tshi hoṱola tshilwangwa tshi re na malofha.

Ndi vhona ungari kha mahaya hano maḓuvha vhathu vho no vha na tshenzhemo ya thivhela miṱa. Thaidzo inga to vha uri dzi kiḽiniki u wana dzi sa swikelelei.

Ndi vhona ungari zwi vha zwi zwa ndeme, u tevhedzela nga tshifhinga, ngo uri arali wa sa tevhedzela nga tshifhinga. U ḓo ḓi wana wo vhifha muvhilini.

Ee zwi itela uri naho ya vha ya vha kavha COVID, vhasa ḓi wane vha khomboni, na tshikhala tsho uri i vha kavhe tshivha tshi tshiṱuku.

A thi to vhona huna, huna mazwifhi khazwo.

Ndi vhona ungari lushaka lwo no fhaṱuwa kha zwithu zwoṱhe, lu vho pfesesa khwiṋe.

Ndi vhona ungari hezwi zwithu zwiya nga muthu, ngo uri u nga ḓiya wa wana dzi uya tsivhudzo na u tikiwa mara i we muthu zwi vha zwi songo leluwa.

Ee, tshine tshavha tsha ndeme ndi u muvhudza vhukonḓi, na uri kiḽiniki dzi vhukule vhungafhani. Ndi zwine zwa nga kona uri MEC a kone vho u ri ḓisela tshumelo heyo.

Ndi vhona ungari u fanela u ṱalutshedza muthu ane avha tsini na iwe. Nahone zwo tea, ngo uri thaidzo ndi yo uri arali a ṅwana, zwi vha zwi singo leluwa hezwo zwithu u zwi amba.

Thaidzo ndi uri muvhuso u vha una vhathu vhanzhi une u vha wo vha sedza, ngo uri vhaholefhali vhaṅwe vha nyaga ṱhogomelo ya ya special. A zwo ngo leluwa, zwine muvhuso wo no lingedzwa, wo no lingedza u swikelela ṱhoḓea ya vhaholefhali naho i songo to fhelela.

Thaidzo ine nda i vhona khulwane ndi u sa ḓiswa ha mishonga nga tshifhinga, nahone ri na uri ri wana uri huvha hu na vhathu vhanzhi vhane vha khou ṱoḓa dzilafho vhane vha vha vha songo kha badzhete vhavha vha songo dzhenisiwa nga kha nga badzhete heyo, ndi zwone zwine zwi vhanga thaidzo na u sa vha na manese na madokotela o eḓanalaho.

Ndo vhona a madalo a vhuḓi nga mannḓa, naho ho vha na thaidzo ya uri vha ongi vhavha vha songo to vhala ho tovha heneyo thaidzo fhedzi no ḓala ha vhathu.

Tshiṅwe tshithu ndi uri vhathu rivha rikho ḓitika ngo ri vha ri khou ya kha zwi zwi zwibadela hezwi zwa muvhuso ngori ri vha ri si na masheleni o kona u badela, ndi tshone tshine tshavha tshi tshi khakhisi nga maanḓa.

Tshithu tsha u thoma ndi u ndi u engedzea vha ongi na uri mishonga i i o diwa hu kha ḓivha na tshifhinga ngori zwi zwifhinga zwinzhi u tshiya u wana mishonga i siho, ndi vhona u nga ri ha khwinisea hezwo no kona uri eyi arali i kiḽiniki hu vhe na kiḽiniki hu sathu after nga murahu ha ten kiḽometer kana six kiḽometer hu fanela u vha na kiḽiniki ndi vhona ungari zwi ngavha zwithu zwine zwa nga khwinisa hezwo.

Ndi vhona u ngari zwine muvhuso u nga ita ndi u kona uri mishonga i swike nga tshifhinga, nahone hu vhe na dzi kiḽiniki dzi si to vha kule nga mannḓa u fana na five kilometer, hu fanela u vha hu na kiliniki zwi nga fhungudza zwinzhi.

Dzi kwama nga nḓila ine i vha i sa takadzi ngori u tshiya dzi kiḽiniki u wana tshiṅwe tshifhinga nese ḽi ḽithihi kana a mavhili, muṅwe o ya u yo ḽa u ya lunch u wana uri zwiambaro hu ḓo sala hu na muthu ane a kho ṱahela u thusa vhathu.

Ee hezwo ndi zwithu zwine ri dzulela u ṱangana nazwo zwifhinga zwinzhi.

Thaidzo ndi vhona u nga ri thaidzo khulwane, vhathu vhanzhi vho gudela zwithu zwa vhuongi thaidzo ndo usa tholiwa havho, ndi vhona u nga ri ndi zwone zwine zwa khakhisa ku shumisele kwa dzi kiḽiniki.

Ndi vhona ungari zwi nga ita uri zwithu zwi khwiniseye nga maanḓa.

Ndi vhona ungari hezwo zwithu u neta ha vhashumi zwi ita uri tshumelo ya ya riṋe vhalwadze ri wana uri a i khou tou tshimbila zwavhudi, na muthu ha tsha to shuma o ḓi geḓa na mushumo wawe ndi uri ha tsha ḓiphina nga kha mushumo wawe ngori ḓo vha khou vha na maneto.

Zwine nda vhona ungari ndi uri ri wana uri kiḽiniki i ndi nthihi wa wana yo tinga mashango o vhalaho, ndi zwine zwa ita uri dzi kiḽiniki dzi ḓale na u sa vha na na vha ongi vho eḓanalaho.

Khaedu khulu ndi vhona uri ndi ndi ṱhahelelo na na na u neta ndi zwone zwine nda vhona na u nga ri zwia zwia zwia ita uri vha si to shuma zwavhuḓi ende zwi vha vhea fhasi ha mutsiko.

Ndi vhona u nga ri heyi system i nga thusa nga maanḓa kha vha ongi uri vha kone u ḓi vhori mbalo ya ḓuvha ḽifhio ndi ndi ngana na nahone zwi dovha zwa ita uri na vhalwadze vha ḓivhea uri hu khou da vha ngana nahone vhu ḓo ṱoḓea vhathu vha ngana vhane vha ḓo thusa hafho, ndi vhona u nga ri zwi ngari thusa nga.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi kha nyimele heyo.

Tshiṅwe tshine tsha nga thusa ndi u vha na dzi kiḽiniki dzi sa tu vha kule nga maanḓa, iṅwe arali i five killometer iṅwe, i five killometer zwi nga thusa u fhungudza u lemeliwa ha ha vha ha vhalwadze.

Ee ḓuvha ḽe nda to ndi zwi ngari awara dzo no swika nṋa, nahone ḓuvha heḽo ḽivha ḽo tshinyala ḓuvha ḽoṱhe ḽivha ḽo lozea ḓuvha ḽoṱhe heḽo.

Hezwo zwifhinga zwi zwa ḓowelea ngori ri wana uri vha ongi vhavha vhaṱuku ende ri wana uri i kiḽiniki i nthihi i vha yo hwala mashango manzhi, zwi ita uri u tshifhinga tshi ḽee u kiḽiniki.

Tshiṅwe tshine tsha nga fhungudza ndi u vha na kiḽiniki dzine dzi a.

Ndi vhona u nga ri hezwo zwithu ndi zwone zwine zwa nga thusa ngori u ḓo kona u ḓivha nga tshifhinga uri ubva nga tshifhinga ḓe, zwine nda vhona u nga ri zwiitisi zwi songo ralo ndi uri a re na muvhuso wa rine a u kho dzhenisa u ḓi dzhenisa kha u khwinisa zwithu zwa mutakalo ende zwiṅwe zwi dovha zwa vhangiwa ngori ri vha ri ro ḓalesa vhalwadze u fhirisa.

Zwine nda vhona nga ri thaidzo uri dzi ambuḽentse dzi baleliwa ndi musi hu fhethu hune u wana uri ahuna dzi nḓila dzi dzine dzavha dza vhuḓi, tshiṅwe dzi tshavho uri ndi uri vhalwadze ri vha ri vhanzhi vhane vha kho ṱoḓa ambuḽentse i balelwa u swika na nga tshifhinga.

Zwithu zwine zwa itea ho to fhedzisela hu tshi kho to nyangea goloi ine yanga kona u hwala hoyo mulwadze vhunga ambuḽentse yo vha i sa kho swika.

Tsheo yo thoma ndi uri, arali u tshi kho to kho ṱoḓiwa fhethu u fano u ḓivhea uri ndi tsini na ha nnyi na nnyi, ndi ndi zwone zwine zwa nga ita uri fhethu hafho fhethu wana u wanale nga u ṱavhanya ngori u a wana muthu a sa kho ḓivhea hoyo mara muḓi wanga tsini u tshi kho ḓivhea.

Zwine nda tama zwi vhona ndi khwinisea ha ha dzi bada ndi zwone zwa ndeme, tshiṅwe futhi tshi tshavha ndi u ḓivhana zwi a ita uri fhethu hu ṱavhanyele u wanala.

Zwi ita uri dzi ambuḽentse dzi songo swika ngori ri wana uri huṅwe a hu tshimbilei na zwiṱukuṱuku nahone ri wana uri a a hu tshena zwine vha ambuḽentse vha nga ita ngori wana uri u khoḓi a kule ende hu tshe na nḓila.

Ndi vhona u nga ri muvhuso wapo une wa nga ita ndi u ndi u vha na dzi nḓila dzi dzine dzo dzo dzudzanyea goloi i a kona u tshimbila.

Zwine zwa ita uri dzi ambuḽentse dzi ṱavhanya u swika kha dzi ḓoroboni, ndi uri u wana uri una dzina ḽa tshiṱaratani na nomboro ya muḓi zwi ita uri khwinisea nahone vha sa tsha tou vha kho mona mona, vha ye vho hu livha hanefho hune vha khoya hone.

Hetsho tshikhathi tshe tsha vheiwa tsho vha tshi khou itela uri vhalwadze vha kone u ṱhogomelea. Nahone hu so ngo vha na muthu ane a vha khou khakhisa ngori hu ḓovha hu sina vhathu nga hu sina kwanyekwanye ya vhathu.

Ndi vhona u nga ri zwo leluwa ngori kutshimbidzele kuvha ku tshiphirini, ahuna muṅwe muthu ane a ḓo u kwanyeledza kana u dzhiela fhasi.

Kanzhi kanzhi arali yo fhela mishonga vha kombetshedzea uyo ṱoḓa u yo renga iyo mishonga.

Vha ḓo balelwa u vha na mishonga nga tshifhinga nahone vha ḓo kundelwa uri vha ye uri vha kone u wana dzilafho nga tshifhinga.

Zwi ḓo vhanga dzi mpfu dzi songo teaho zwi wo zwi songo teaho.

Ee tshithu tshine nda vhona ungari vha nga sedza khatsho ndi zwithu zwi no nga vha ri dialysis. Ndi yone thaidzo ngori vhathu wana uri vha khou ya kha dzi theshiari hospital uri vha kone u wana hedzo tshumelo.

Ndi vhona u nga ri ndi u ḓisa mitshini ya dialysis, na zwiṅwe zwishumiswa zwine zwi a konḓa u wanala tsini zwishumiswa zwa ndeme nga maanḓa.

Ee tshithu tsha u thoma ndi tsha uri kha vha ṱuwe vho ḓi ṱoliwa mutakalo wavho nahone vha khou ṱolwa ngoto kokodziwa malofha. Lune lu ḓo kona u bvisa zwithu zwoṱhe zwi re zwa malwadze uri u na thaidzo ifhio.

Thaidzo khulwane ndi u sa vha na mishonga u wana mishonga nga tshifhinga ndi yone thaidzo heyo.

Ee tshine tsha nga vha hone ndi tsha uri hu vhe na sisṱeme ine i ḓo vha electronical ine muthu faela yawe i ḓo tou u bvisiwa a tshi to swika nga tshetsho tshifhinga, nahone hu fanela u dzulela hu na vhaongi vho eḓanaho vha si.

Vha fanela u thoma u vha na nyambedzano na vhurangaphanḓa ha hafho fhethu.

Tsha u thoma ndi u vha na nḓila dzavhuḓi dzine dza nga kona uri goloi i kone u tshimbila, nahone zwithu zwo no nga dzi ambuḽentse zwi fanela u swika nga tshifhinga zwi sa khou khakhisea.

Tsha u thoma ndi u mu livhuwa nga u to muvhudza nga maipfhi, na u livhuwa uri thuso yawe i khou vhonala tshitshavhani. Kana ra kona u mufha tshifhiwa tshe tshiṱuku kana tshihulwane tshine a nga tshi takalela.

Sa nṋe ndo rali sa Awelani ndi nga humbela uri uri minister kha vha engedze dzi mbalo dzi ambuḽentse, ṅwaha nga ṅwaha vha vha vha khou engedza dzi ambuḽentse zwi tshi khou ya nga tshiṱiriki uri hetsho tshitiriki tshi na vhathu vhangana. Ndi uri ṅwaha muṅwe na muṅwe hu fanela hu khou vha na nyengedzedzo ya dzi ambuḽentse, na vhaongi vha fanela u vha vha khou vha hone.

Tsha u thoma ndi nga mu vhudza uri vhathu kha vha fare zwavhuḓi nahone zwine vha nga amba kana u wanulusa vhathu nga vhulwadze kha zwivhe tshiphiri tshawe. Nahone kha vhe na mafunda na vhathu kha shume ngo ḓi imisela.

Tshithu tshithihi ndi nga mu vhudza uri, sa kha vhupo ha vho riṋe ri vha ri khou lila nga vhathu vhane a vha khou kona u swikelela dzi ARV nga tshifhinga.

Ee tsha u thoma u nga ṱoḓa goloi i a hwala hoyo mulwadze nahone zwi tshi khou ya khori ndi shishi ya hani. Huna shishi ine a u muthu ha ngo tendelwa sa tsumbo, sa muthu o thuliwa badani a huna muthu o tendelwaho u hwala mulwadze muthu hoyo o thuliwaho.

Ee a hu thu to vha na zwithu zwine zwi a i itea hu nga tou vha na thaidzo ya mitshini ine ya shumisa muḓagasi kha dzi kiḽiniki.

Ee tsha u thoma ndi u tou founela mapholisa vha ḓa vha mu hwala a kona u isiwa kha zwi kha kha zwi nga maanḓa maanḓa sibadela. Zwibadela ndi hone hune vha ḓo kona u kona u zwi dzhia ubva hanefho.

Ha ndi ri lindela ambuḽentse uri i vhuye i swike ngori hu vha ho no vha na milayo ine a i ngo tendelwa uri muthu a hwale muthu. Sa tsumbo a muthu a khou bva malofha u ḓo mu thusisa hani.

I thusa uri swigiri i vhe kha tshikalo tsho teaho.

Ndi vhona u nga ri zwi vha zwi songo tea ngori vhaṅwe vha vha kha vha kha vha na malwadze a shishi. Ngauri ḽi vhuya ḽa to kovhela vhathu vho lindela.

I pfhi mutakalo ḽi amba ḽi na nyambahuvhili, nahone mutakalo ndi tshithu tsha ndeme kha muthu. Ndi tshithu tshine u tea u tshi ṱhogomela uri tshi dzule tshi fhethu havhuḓi.

Ṋetshedzo yone nga zwiṅwe zwifhinga ndi ya vhuḓi tshiṅwe tshifhinga a si ya vhuḓi ngori wa wa swika wo ya u tshi khou ṱoḓa mishonga wa wana i siho, zwi amba uri tshumelo nga hetsho tshifhinga a i ngo vha yavhuḓi.

Ri wana i tshi kho ya tikedza ngori huna maṅwe malwadze ane nga sialala ha tu tovha na dzilafho mara u tea u ya kiḽiniki u ri u wane dzilafho hedzo.

Ndi vhona ungari ha ya magavhelo a thusa nga uri hu na miṅwe mishonga ine a u kona u i ḽa a u koni u i shumisa u so ngo ḽa. Huna vhathu vhane vha shaya wa wana uri hoyu muthu ha khou kona u swikelela zwiḽiwa zwa pfushi zwine zwa ḓo dovha zwa ita uri a ṱavhanye uri a vhe na mutakalo wa vhuḓi.

Milayo ine ya vha khombo i vhangwa nga nga u sa vha na vhulondo.

Ee u ḓala tshiṅwe tshifhinga zwi vhangwa ngori u wana uri sibadela tshi tshivha tshi tshithihi tsho hwala mivhundu minzhi mashango manzhi. Ri nga si ri i vha i thaidzo ri nga ri ndi thaidzo kha muvhuso nga uri muvhuso ndi wone une wa vha na mannḓa a u kona u fhaṱa zwiṅwe zwibadela uri zwi kone u fhungudza mbalo heiḽani ine ya vha i kha sibadela tshine tsho hwala mivhundu minzhi nahone wa wana uri kha tshiṱiriki tshibadela kana ndi zwithihi kana ndi zwivhili.

Maswavhusiku ha tu tovha na mishonga, one aṋe a tou ṱavhanya a ṱavhanya u fhola.

Ee tshithu tsha ndeme ndi u mutikedza kha zwine a vha o dzhakiwa ngazwo, no mutsivhudza no mu pembeledza uri vho a kone u fhirisa a kone u fhirisa hezwi zwezwa muwela.

Tshithu tsha ndeme ndi u ndi uri ri dzule ro tsireledzea nahone u fanela u ḓivha uri ndi zwifhio zwine a u tei u ita ndi zwifhio zwine wa tea u ita, ndi mafhio maga ane wa tea u ma tevhedza uri uḓi wane u khou dzula u khou vha na mutakalo wavhuḓi.